Mo dijong tsa setso ke rata go ja ting, tšhotlho, diretlo thata. Ke di ratela ka gore ke gotse ke di ja thata and le goreng ka gore ke gotse mo gae. Ke a di rata ka gore ke dijo tse di futhumatsang tse di gopotsang gae di na le lorato.

Go tshela mo setšhabeng sa ditso tse di farologaneng go sentle fela ka gore o kry-a nako e nngwe o na le batho ba na le ditso tse di sa tshwaneng, o iketla le bone o itse thata ka setso sa bone le bone ba batla go itse thata ka setso sa gago. Le gore ga e le letsatsi la heritage day la ditso o kry-e go aperwe, batho ba le ba ba ntle. Go tlilwe ka dijo tse di sa tshwaneng ko meberekong, dikolong le ko di-community center. Fela go celebtate-iwa go le monate re le batho ba Aforika Borwa, ko re re embrace-a di-culture tseo.

Setšhaba se se nang le ditso tse di farologaneng tsa tiro e dirwang ka gore batho o kry-e ba bereka ka bo bone, ba hirane ka bo bone ko meberekong like ba e bitsa nepotism. O kry-a ba dira ka bo bone nako e nngwe se'o seo se siame, nako e nngwe ga se a siama ka goreng ba bangwe ba ba dirisiwa ke gore ka re ba tswa setšhabeng se se one, kry-a gore o mongwe ga a na qualification-e ya go dira tiro eo kgotsa dilo tse dingwe tse di farologaneng ka ditso, ke gore dijo, dipuo le gore go diriwa yang mebereko dilo tse di yalo.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitori ka tsela gore di a re bontsha gore go tloga kgale go ne go apariwa yang ka gore e mengwe meaparo ga e a change-a go tloga ka nako ya barwa, ga ya change-esa le yone. Le gore le nou e fetogile ka gore, nou yaana go setse go tsenngwa touch-e ya bašwa mo gare ga diaparo tseo tsa setso. Go tshwana le go apara dijeremane mare nou yaana di dirilwe, di change-etswe ka tsela e e leng ka teng, di dintle thata, di kgona go tsenngwa di-pattern-e tse dintšhwa.

Go bolokiwa ga puo go botlhokwa ka gore puo e botlhokwa tota, puo o kgona go e kry-a ko di-museum kgotsa ko di baebeleng. Le o kry-e batho ba gale ba sa ntse ba bua puo e e sa buiweng nou yaana. Puo e botlhokwa thata ka gore e tshwere histori thata mo go yone. O kgona go bona gore puo e ke kgale e fa le batho identity ya bone, e fa batho identity ya bone le gore ba tswa kae, ke bo mang, ba tlhagile nako mang.

Ditumelo tsa sekereste di kgatlhanong le setso ee, ke dumelana thata ka gore ba go bolelela ko sekrestengeng gore badimo ke ma-demon-e. Ba nagana gore dilo tsa go dira mebereko go tshwana le go tlhabela dipodi yana ke di-sacrifice and Modimo ga utlwane le tsone dilo tseo. Nako e nngwe bokeresete bo kgatlhanong le setso and setso se tla pele, ke bona o ka re setso se tla pele ka gore bokeresete ke selo se se tlileng le di-European travellers, e le gore setso kgale se le teng before go tlo colonise-iwa Aforika Borwa.

Dikgwetlho tse di leng teng mo toropong ga motho a batla legae, ke go ya ko a ka kry-ang batho ba tshwanang le ene ba tswang polekeng e i-one le ene, kgotsa go ba lelelapa o a mo itseng a ile go mo gopotsa gae hela.

Nka tlhopha MmaAusi gore a tle go tshamekisiwa mmino wa gage ko lenyalong laka ke gore MmaAusi ke mosadi and o nyetswe le ene, le gore o nkgopotsa thata ka gore ke mosadi o nkgopotsa thata gore ga ke le mosadi tlamehile ke ithate, ke tlhompe lenyalo la ka, ke gore re o amana le dilo tse lenyalo tse.